Ke nahana ba fumantshwe di-Jojo tank-a ba fumantshwe le tsona, mekoti e ka tjhekwang ka dijareteng tsa bona hore ha pula ena metsi a ntano ema ka ona ka hara matamo ao, a bona.

Dihwai di tlameha ho, mela dihlahiswa tsa bona ka tsela e hantle, hore e le ba dimmaraka tse kgolo kwana ba kgone ho ba thusa, ba ntano di thabela le dihlahiswa tse ba di rekisang.

Hajwale ha se re na le mathata a tjena dikgomo tse kulang, basebetsi ba ka ke nahana ha dikgomo tseo tse kulang. Ke nahana re hle ne re di selakge. Re di etse nama, re ntano ho di rekisa hobane ha jwale ha se di kula tje, ha re sa fumana lebese, ha re sa fumana eng kapa eng.

Temo ke yona e nngwe e kgolo haholo ha re ya indarasting ena ya rona ya tsa temo, hobane temo ke yona phofo re fumana temong. Dikgurunte di di matlafatsa dimatlafatsi tsa mmele, re di fumana kaofela temong. Temo ke yona e e e e hodimo haholo naheng ya rona, hobane ke yona e re thusang ho phela. Ntle le yona re ke se phele. Re hloka ho ithuta ho lema hobane temo ke yona bophelo.

Ke nka kena ka taba ya hore ke kopane le ba basebetsi ha ke qeta ho kopana le basebetsi, ke ntano kopana le rapolasi. Ke bue le rapolasi bohlokwa ba hore a a ngodise basebetsi ba hae ha hana nthweng ya UIF hobane e bohlokwa haholo. Hobane hosane ha mo mosebetsi o ka fela ba tle a tseba hore ba tla ya UIF ba lo claim-a hore ba fumantshwe UIF ya bona. Ke buisane le bo le le rapolasi ha sa ha sa buisehe le nna ke mo ise hodimo, ho ba ba ba ka hodimo ho nna ba ntano ho tswellisa pele taba yena.

Ke qale ke bue le ntate Kolobere hore a kenye terata hobane dikgukguni se di le ngata hobane ba tle iphumana ba le mathateng. Ke bue le bona dikgukguni tsena hore tseo seo ba se etsang ke tlolo ya molao. Molao ha o dumele hore ba ka etsa ketso eo ba e etsang hobane ba ka iphumana ba le ka hara mathata kgotleng le leholo la dinyewe.

Hajwale ha re bua ka di-solar farms. Re bua ka di-farm-u tse sebedisang nthwena e re bitsang ka ha re bitsa ka hore ke solar, ha re hloke motlakase ha re le di-farm-mong. Motlakase wa rona re o fumana ho hlaya soleng, le tabeng ya bobedi, hape ha re la ha re hloka metsi. Re kgona ho sebedisa solar ho re fehlela metsi. Re fumana metsi ho hlaya ho solar ya rona.

Ke tlo tlameha hore ke ba hlalosetse hore ka hosane re ya kotula, etsang hore le fihle ka nako kapo ke etse hore ba robale farm-ong ya ka, e ntano hosane ha re tsoha kapa yona polasing ya ka, ha re tsoha re tsohe re se ntse re kotula.

Malome o tla tlameha hore a ikopantshe le ba ditemo le ba di-agriculture ho ya jwalo, jwalo, jwalo. Hoba ke bona ba tsebang ho tsena tsa naha hore e fumantshwa jwang. A itsamaise ka bo bona, ba tla ntano mo thusa ha ntsa ya ho ya pele.

Ke bona ba e lahlile tabeng ya temo hobane temo haesale ntho e ba ne ba etsa jwale ka ha e ba ne ba e etsa hana jwale. Pele re ne re tseba hore hohang ha re reke eng kapa eng, ra iketsetsa ra itemela. Nna ke na le yona temo, ke ya lema hae mona na, ke a lema ke lema tsohle tse jowang.

Ba tla batla ho finyella hore ba fumane dijalo tse matlafetseng hobane phethoho ya maemo a lehodimo e e bakile kotsi haholo ebile e dijalo. Ho hlaha jwalo ka tsela ya pele. Ha jwale, ha re sa fumana pula ho latela ka tsela ene re e fumana. Ha jwale letsatsi la rona le le le le le le ka tsela e e hodimo haholo ha e sa tshwana le ka nako ya pele.

Nka ngola ka temo kaofela hobane ho lema ke eo ya dintho tse nthabisang haholo. Nka nka ngola ka ho lema poone. Nka ngola ka ho lema tamati. Nka ngola ka ho lema khabetjhe. Nka ngola ka ho lema diperekisi ho ya ho ile le tse ding tse ngata.

Bojwala ba setso bo etswa ka tsela e tjena, o nka metsi, o tshela mmele o bo ntano bo beha moo, o bo o bo fuduwa, o bo fuduwa, o nke o nke pitsa, o tshele phofo ka mono, o etse motoho. Ha ntano tshela motoho, o tshele ka hara emere, e ntano beha mono. Ebe wona o ntso o ntso itokisa wa itokisa ebe o entse bojwala ba Sesotho.

Ka ha ke Sontaha, ke tlo pheha nama ya kgoho, ke phehe papa, ke phehe moroho, Ke phehe eiye ke phehe mokopu, ke phehe le khabetjhe .

App-e e sebediswang ho lema e sebetsa ka tsela e mengata le mefuta e mengata. E thusa le ka ho bontsha hore ha jwale ke nako ya ho lema. Le ha jwale ke nako ya ho kotula. E kgona ho le ho bontsha hore haebe sehlaha sa hao ha se a hola ka tsela e ka tlameileng e hole ka teng, e ya o bontsha hore ha le ha ele tjena e hloka metsi kapo e hloka dimatlafatsi tsa mobu.

Nka ikutlwa ha bohloko haholo hobane ditsuonyana tsena ke tsona tse tlo nholela, di ntano nketsetsa dikgoho tse kgolo. Empa ha o le jwalo, ke tlo etsa hore ke batle mahlale a hore ke bona jwang hore ditsuonyana tsa ka ha di sa shwa, di ya phela di hola hantle.

Eya, ke tle ya ba thusa hobane ba kgone hore le bona ha ba ya di-pension-leng ba be ba kgona ho ba le ditjhelete tse ba di tsetetseng hore ba kgone ho phela.

Dumela ntate, ke hloka trekere e ke tlo e reka ntate hana mona na setsheng sa ka. Ke batla terekere ekareng e na le mabidi a four a mane. Terekere yena ke yona e tla be e hohola kapo hona ho tjheka hore ke tsebe ho kenya ditemo tsa ka. E kgone le ho nka yona jwang hore e kgone ho tlo ke tlo bo loha bo ntano etsa dijo tsa dikgomo. Ke ka kopa ho fumantshwa yona terekere e ka mofuta o jwalo.